Amathrendi azoba khona-ke ekusaseni, azodlala indima, indima ye-artificial intelligence singabala kakhulu ukuthuthuka kokusetshenziswa kwama-device okuzokwenza ukuthi-ke manje abantu bethenge kakhulu lamadivayisi lawa athuthuka kakhulu ngoba siyabona njengamanje idivayisi efana ne-iPhone ilokhu i-upgrade-a unyaka nonyaka, kuba khona i-software entsha abayifakayo unyaka nonyaka. Okwenza ukuthi-ke manje kube khona umncintiswano omkhulu phakathi kwayo i-iPhone nala amanye amadivayisi.

Sinohlelo lapho esibiza khona abelaphi bendabuko sizodingida nabo, sizodingida nabo izihloko ezithize, kodwa manje sibiza abelaphi bendabuko abangabokuhamba futhi abayizinjuba buchopho, abazi kangcono kwezesintu. Sesifikelwa ngumlaleli-ke manje ozokhombisa ukunganami kwakhe ngesenzo sethu. Manje sesiyamchazela sithi cha, kahle kahle into eyenza ukuthi silande abelaphi bendabuko bokuhamba, hhayi, ngoba abekho abelaphi bendabuko la endaweni, kodwa okwamanje sisadinga abantu bokuhamba okuyibona abazosindlalela kabanzi ngalezi hloko lezi esisuke sikhuluma. Nabo futhi abelaphi bendabuko abakhona lapha endaweni sisazobabiza nabo. Kukhona nabo futhi okuwuhlelo nabo esisakuhlelela kona bona nje qobo bebodwa.

Engingakusho kule, kule sihloko lesi noma kulo mbuzo lo, ukuthi izinhlelo zokusebenza ngingasho ukuthi zikuthuthukisa kahle ukuxhumana nokusebenza emaqenjini ngoba ngalesi khathi lesi kufakwa iy'nhlelo zokusebenza kwenza ukuthi umsebenzi usheshe wenzeke futhi wenze ukuthi umsebenzi ukwazi ukuthi uqedwe ngalesi khathi lesi osuke ubekelwe ngaso ngoba umsebenzi uma ukhishiwe kuba nesikhathi obekelwa sona ukuze uzokwenziwa isikhathi esingaka. So, ukubakhona kwezinhlelo zokusebenza kulekelela lapho-ke kithina thina bantu abasuke besemaqenjini ukuthi sikhone ukuthi senze umsebenzi ngalesi khathi lesi okufuneka ngaso. Siphinde futhi siwuqede ngalesi sikhathi lesi esisuke sibekelwe sona noma ngaphambi kokuthi kufike isikhathi lesi, isikhathi lesi esisuke sibekelwe sona.

Ukubambisana kwey'nhlangano zomculo kanye nabagqugquzeli bemicimbi kungaba yinto enhle kakhulu, yazi kanjani? Ikhampani izothi uzothi umculi uma eseqedile ukurekhoda ebese ikhampani le iyahamba ihambise umculo wayo emsakazweni noma ezinkundleni zokusakaza, izothi umculo uma udlala ey'nkundleni zokusakaza ebese-ke abahleli bemicimbi sekuyilapho bazobe sebewuzwa khona umsebenzi futhi bese beyawuthanda, bewawuthakasele emva kokuwuthakasela bazobe sebeba nokulangazelela ukuthi umculo bemqashe emcimbini leyo abasuke beyenzile noma abasuke bezoyenza. Ngaleyo ndlela leyo uyakhona ukuthi-ke manje ukusebenzisana lokho kwalezinhlaka lezi kuyakhona ukuthi kumkhulise umculi, kuyakhona ukuthi kukhulise umculo futhi wendawo, hhayi umculi wokuhamba.

Ngokocwaningo lami, izinhlobo, izinhlobo ezahlukene zamamuvi atholakala, atholakala kubahlinzeki be-TV besethelayithi ngingabala ukuthi kulezi ezaziwa nje kakhulu ngingabala i-action, ngibale ku-action ngibale o-Van Damme, ngibale o-Bruce Lee, ngiphinde futhi ngibuye lapha ko-karate-ke laphana ko-Jackie Chan, yabo nje isikakhulu, isikakhulu noma futhi engingakugcizelela kakhulu indaba yokuthi u-action udle lukhuluma noma u-action, iwona odle umhlanganiso kulezi kuleziy'nhlobo zamamuvi atholakala kubahlinzeki be-TV.

Yebo, ngiyayisebenzisa i-router uma kuwukuthi ugesi ucimile, kodwa kuye kube ney'ngqinamba ey'thile, ngangangokuthi ugesi kuyenzeka uthole ukuthi ugesi uhambe ama-hour angaphezu kwa-four kwayisihlanu. I-mobile router kona ayikhoni ukulasta ama-hour angaphezu kwayisihlanu. Futhi enye into ebuye ishaye futhi ukuthi i-network ayibi strong uma kuwukuthi ugesi uhambile, so, izona y'ngqinamba lezo engibhekana nazo. Ngaleyo ndlela leyo angeke ngisho ukuthi impela yona iyasiza, cha, ayisizi kunalokho nje yenza usizi ukuthi luzwele kakhulu kunakuqala, kungcono kungabi nawo straight ngoba vele umsebenzi wawo awubonakali ukuthi yini ngoba phela awukhoni ukuthi uphushe ngawo usuku lonke awukhoni, awukhoni ukuthi uphushe ngayo isikhathi eside, kanti futhi ne-nethiwekhi ithwala kanzima ukudonsa i-nethiwekhi ugesi uma usungekho.

I-trick mina le engayisebenzisa ekuyiyona futhi engangiwinisa ukubheka ukuthi abantu bathanda kuphi futhi ngibheke ukuthi abagqugquzeli laba engibasebenzisayo banokuxhumana kuphi nabantu labo esengibathumele kibo. Ngaleyo ndlela ngizokhona ukuthi-ke ngikhone ukumeja impumelelo entweni yami engisuke ngiyenza ngokuthi ukuxhumana kwabantu lokhu kunamthelela muni ukuxhumana kwabantu nabagqugquzeli, engisengisuke ngibakhethile kunamthelela muni kulo mkhiqizo ohlole ukusebenza komkhankaso.